Go goga madi pele ga nako mo diakhaontong tsa go boloka madi nako e telele go ka felela ka ditlhwatlhwa tsa kotlhao tse di ka nnang diperesente di le lefela khutlho tlhano go ya go diperesente di le pedi a madi a bolokilweng. Seno se ka fokotsa dipoelo tsa tšhelete le go ama kgolo ya peeletso. Bangwe ba ka se lefe kotlhao mme bafa madi a bolokilweng le tswelelopele ya tshedimosetso ya tšhelete go fitlha ka letsatsi la go goga madi.

Go sireletsa go banka ka mafaratlhatlha, dirisa mafoko a sephiri a thata, tsenya two factor authentication, se dirisi Wi-Fi ya bosetšhabatšhaba o tlhomamise gore software yago e ntšhafaditswe. Go oketsa tshireletso se bule di-link tse di belaetsang, dirisa banking alerts, dirisa di-App tsa banka tse di ikanyegang and o netefatse gore software yago e ntšhafaditswe.

Go bona madi a inshoranse ya loso go tlhokega setefikeiti sa loso, foromo ya go kopa madi le ditokomane tsa banka tsa mojalefa. Batho ba ba nang le inshorense ba ka tlhomamisa gore ba ba setseng ba tla amogela madi ka go ntsha mojalefa ka molao go boloka ditokomane di le teng le go itseseng ba losika ka tshedimosetso ya inšorense.

Bo matšhonisa ba ka thusa batho ba ba sa kgoneng go bona dikadimo mo dibankeng mme ba ka baka mathata ka ditlhwatlhwa tse di kwa godimo. Ba batho mo dikolotong tse di sa feleng le go dirisa mekgwa e sa siamang ya go busa madi. Go fokotsa kotsi go botlhokwa go batlisisa dikadimo tse di ikanyegang, go dirisa mananeo a puso le go ithuta ka tsamaiso ya madi.

Mothapi o tshwanetse go kwadisa modiri wa gagwe mo UIF fa a dira di ura di feta some le bobedi ka kgwedi. Dikgato ke ya ntlha, tlatsa di fomo UI nineteen le UI eighteen romela difomo ka email, poso kgotsa go etela labour centre. Ntsha ditshupetso tsa madi ka go duelwa diperesente di le pedi tsa madi a modiri peresente e le nngwe go tswa mo mothaping peresente e le nngwe go tswa mo modiring. number four .

Fa o latlhegelwa ke tiro mme o sa kgone go duela kadimo ya koloi ditlamorago di ka akaretsa go senyegelwa credit score, go goga koloi ka banka, le go lebana le ditlhwatlhwa tsa kotlhao. O ka bona thuso ka go buisana le banka ya diphetogo tsa tefo, go batla mananeo a thuso ya puso kgotsa go dirisa inšorense ya tiro go fokotsa kotsi.

First home finance subsidy e thusa batho ba ba rekang ntlo ya bona ya ntlha ka go fokotsa sekoloto sa kadimo ya ntlo. Batho ba ba nang le madi a mo magareng ga three thousand five hundred and one rands le two thousand rands ka kgwedi ba ka qualifier go bona thuso e ka nnang thirty eight thousand nine hundred and eleven go ya go one hundred and sixty nine thousand two hundred and sixty five. Go bona subsidy o tshwanetse go ba moagi wa mono South Africa, go bosa kgapelelwe ka mananeo a puso a malapa, le go bo sa kgapelele ke kadimo ya ntlo. O ka dirisa madi a subsidy go fokotsa sekoloto sa kadimo ya gago go dira gore ditefelelo tsa gago tsa kgwedi le kgwedi di nne bonolo.

Setlhopha sa stokvel se ka tokafatsa leano la go beeletsa madi ka go tlhoma mekgele e itshekileng go kgetha mekgwa e e farologaneng ya peeletso le go seka-seka dipoelo le dikotsi tsa metlha. Dikotsi tse di botlhokwa ke go beeletsa mo mafelong a a sa ikanyegang, tlhaelo ya diphitlhelelo ya madi ka bonako, le go se nne le leano le le tlhomameng. Dipoelo di ka oketsa ka go beeletsa mo Exchange Trade Fund ETFS go dirisa ditirelo tsa ba ba nang le kitso ya peeletso le go netefatsa gore peeletso e tsamaisana le makgele a setlhopha.

Dibanka di ka rotloetsa badirise go dirisa ditirelo tsa dibanka tsa mogala ka go fa ditlhwatlhwa tse di kwa tlase, go ntlafatsa tshebediso ya di-App le go fa ditlhagiso tsa tshireletso tse di tlhomameng. Go rarabolola dikgoreletsi dibanka di ka ruta badirisi ka thekenoloji go fa thuso ya mogala ka botswerere le go netefatsa gore tshedimosetso ya badirisi e sireletsegile ka encryption e e maatla.